Urhulumente usenokuqikelela ukuba ii-community okanye abantu basekuhlaleni banazo iinkqubo ezifana ne-crime prevention unit ezikwazi ukunceda zigade ukhuseleko lwabantu ingakumbi ekuseni xa besiya emsebenzini.

Abaqhubi beetekisi basenokuhlakulela iimpawu ezinje ngentlonelo ukuze bakwazi ukuncedisana xa beqhuba emgaqweni kungabikho kuxambulisana.

Ndingacela ukuba omnye osecalkwam mhlawumbi esizokwehla kunye sonke okanye esiphangela kunye endaweni enye njengoko sikunye sonke eteksini andiboleke imali etshintshekileyo.

Licebo elihle kakhulu elo kuba isithuthuthu siyakwazi ukuthubeleza phakathi kweemoto kwaye asityi nepetroli eninzi.

Iingenelo zokusebenzisa iprema nangona ndisebenzisa iitekisi ukuhambahamba kukuba maxa wambi kuzofuneka ndehlike kuloo teksi ukuze ndiye apho ndifuna ukuya khona ngoko ukusebenzisa iprema kuba luncedo nasekusingatheni umntwana, ndingaphelelwa ngamandla.

Molweni kwa-RTMC. Sijamelene nengxaki apha kuhola wendlela u-N one, kukho ilori enzima kwaye ihamba ngesantya esiphezulu ibe ivalela abanye abaqhubi. Le nto isenokubangela ingozi besicela ukuba nithumele amagosa endlela azokuncedisa ngokukhawuleza. Siyabulela.

Ndingaqiniseka ukuba abaqhubi bam babini kunokuba abe mnye. Loo nto inokubangela ukuba xa bebabini omnye xa ediniwe akwazi ukuphumla. Kwakhona ndinokuqiniseka ukuba ndiqesha indawo kwindlela ibhasi yam ehamba ngayo ezobanceda ukuba bakwazi ufumana ukuphumla okwaneleyo.

Ndingathanda i-route eya edolophini etawuni kuba ndingakwazi ukufumana imali eninzi nabagibeli bazokwazi ukukhupha imali ezondinceda ndiphucule iteksi yomgangatho wam.

Ndisenokuthetha nomqhubi webhasi ndimcacisele okanye ndimbuze ukuba ngaba kukho impazamo na okanye mhlawumbi ukhethe ukuhamba ngale ndlela ngesizathu sokuba uzawude afike apho ndifuna ukuya khona na.

Esinye isizathu esibangela loo nto kuxa abaqhubi becaphukiswe yizinto ezenzeke emakhaya abo ngoko bakhuphele umsindo wabo kwabanye abaqhubi. Kanti esinye isizathu kuba abanye abaqhubi abayihoyi imigaqo yendlela, loo nto ibangele ukuba bayophule.

Ndingathetha nomqhubi webhasi ndimcacisele imeko yam ukuba bendingayazi loo nto, ndicela uba andichazele ukuba kwenziwa njani ukuze ndikwazi ukwenza bhetele ngomso.

Hayi mmelwane xa usiya pha erenkini uze uthi wena ufuna iiteksi eziya edolophini, baza kubonisa zona. Zidla ngokuba ngakwa-KFC, uza kuzifumana apho.

Uxolo, bhuti. Ndiyacela torho, ndicela wehlise isantya oqhuba ngaso. Ndingumntu onentliziyo ngoko iyandothusa indlela oqhuba ngayo, ndiyacela, please.

Zibavisa kabuhlungu, kaloku iimoto zabo ziyamosheka. Izinto ezifana nama-shocks ziye zenze imoto ingazinzi kakuhle ngoko kuye kunyanzeleke ukuba bakhuphe imali ukuze balungise ezo nqxaki ezivelayo kwiimoto zabo.